Mofuta wa diaparo tseno o aparwa ke makgabe. Bomme ne ba apara makgabe, bo ntate ba apara ditshega. Mo gompienong bomme ba apeswa mesese, bo ntate ba apeswa marokgwe le dikhipha mo nakong ya gompieno.

Ee, ke nagana re e ka apariwa mo di-conference-eng ka gore o tshwan'tse re itse 'ore okay ba le ke ba-Tswana ba le ke bakae, ba le ke bakae, ba le ke bakae. Go ka thusa mo di-conference-eng thata.

Ke moaparo wa letoisi wa bomme ga ba setse ba celebrate-a lenyalo. Ke nagana gore o montle ka gore o tlhagisa naga jaaka dikgaka tsa naga.

Ga ke nagane gore ke tsone tse di dirang jalo ka gore mo segompienong bašwa ba rona ba ipona ba tsaya dilo tsa mo thelebišeneng tsa ko bo Amerika, moaparo wa kwa bo Amerika jalo-jalo. Ba di-country tse di farologaneng.

Ee, ke nnete tsone di a bontsha gore motho o tumile ka eng, motho ke wa mofuta mang ka di baga le ka moaparo. Jaaka tsa rona tsa Setswana, jaaka re bona moaparo wa teng e nna makgabe, e nna ditshega, e nna le tsone dibaga tse di tshetlha. Di a supa go bontsha 'ore tse ke tsa ba-Tswana.

Mosadi fa nyetswe o tshwen'tse apare letoisi. Letoisi ke lone le le bontshang gore mosadi o tserwe ebile o lailwe ke bagolo. Gore mang le mang a seke a tshamekela mo go ene, ka gore ke mosadi wa motho.

Diaparo tsa Setswana gantsi di dirwa ka matlalo a dikgomo. Matlalo a dikgomo a thata a 'ira gore diaparo tsa Setswana diaparo tseo di nne thata di tiye, ebile ga di na di gagolwa bonolo. Ke itse fa go ne go apariwa diaparo tsa manyalo jaka matoisi, diaparo ditshega le makgabe.

Setso, bogologolo basadi ne ba apara moaparonyana o sa reng sepe, ba apara tshega. Tshega ne o kgona go e apara e ntsha maoto otlhe, le ko godimo kwa ne ba ithibi fela mo godimo. Mo nakong e gompieno, basadi ne ba tseneletswe thata ka gore ga ba thoma go apara jalo, banna ne ba ba galela. So ba dirile jalo go dira diaparo tsa segompieno gore di kgone go ba apesa mmele o otlhe.

Ee, ke nagana gore di ka tshela mmogo le diaparo tsa segompieno, ke'ore diaparo tsa setso e ne e le makgabenyana fela le se se apesang fela mo godimo. Jaanong diaparo tse di dirwang mo nakong ya segompieno, fashion-e e dirwang mo nakong ya segompieno, ke mofuta wa diaparo tseo mme o diriwa fela ka letsela.